Amanzi angakahlanzeki awakalungi ngombana ayagulisa. Aphathisa amalwelwe afana ne-cholera kanye ne-diarrhoea. Umuntu oberegisa amanzi angakahlanzeki kufanele bona awabilise begodu athele nethosana le-Jik, awabeke, aphole, nakaqeda ukuphola kufuneka bona athole itjhila elimhlophe, awasefe ukuze ahlwengeke.

Ubungozi bokusebenzisa amanzi angakahlanzeki kukobana ayagulisa, aphathisa i-cholera kanye ne-diarrhoea begodu amalwelwe lawo anobungozi khulu, ayabulala, khulukhulu ebantwaneni.

Ukudla iinthelo qobe lilanga kunemiphumela emihle ngombana kuphelisa amalwele emizimbeni yethu begodu iinthelo zinamavithamini.

Iye, abasebenzi bemaplasini bayayithola imali ye-UIF ngombana umthethosisekelo weSewula Afrika utloliwe bona ababerega emaplasini kufuze barejiste ne-UIF ukuze bazokwazi ukuthola imalabo nasele bangasasebenzi.

Awa, abalimi abafundiswa ngokwaneleko ngeenwuruwuru ezilethwa bujamo bezulu. Ngitjho nje ngombana abanye babo, babantu abangakafundi begodu abakghoni ukuthi bangahlela njani bona iintjalo zabo zivikeleke.

Ukufumana amanzi wokuthelelela amasimu amakhulu nakusisomiso, kufuneka bona kwembiwe ibhoro, kwakhiwe amadamu begodu sikwazi nokubeka amanzi wezulu, ngalokho sizakghona ukulwisana nesomiso.

Iinthelo ezidliwako ezizimilela emmangweni zifaka hlangana, amarula, i-plum, ama-apula, i-garlic kanye nomrorho.

Umuntu okufuze akhuthaze abomma kwezokulima ngurhulumende weSewula Afrika, abambisene nezokurhatjha, ze-media.

Amahlelo urhulumende ekufanele bona awalethe ukuze azokuthuthukisa abalimi ngilawa alandelako, practical farming skills, agri-processing and value addition, technology adoption, business and financial literacy, extension services and knowledge sharing.

Awa, ukudla iinthelo ngamalanga angeze kwamgulisa umuntu. Ukudla iinthelo ngamalanga kungenza bona umuntu abe nepilo engcono, akavakatjheli imitholapilo kancanikancani. Kuyadingeka bona sidle iinthelo ngamalanga.

Ipilo yeenkhathi zesomiso siyiraga ngokuthi siberegisa ibhoro begodu amanzi wakhona siwabeka ngematankeni, amanye ahlala ngeendromini.

Mvanje, abantu abatjha sebafunde khulu begodu babona ngathi ukufundela ukulima nokufuya sikade, bona bafuna ukuzibona bangena ema-ofisini wabo.

Iye, kumsebenzi womnikazi weplasi ukuqinisekisa bona ababeregi bakhe bafika baphephile emsebenzini ngeenkhathi zokuna kwezulu, ukwenzela bona bazokwazi ukusebenza basebujameni obuhle bepilo.

Imihlobo emihlanu yemirorho nginasi elandelako, yi-cabbage, yi-lettuce, yimbuya, yi-spinach, okumrorho wehlobo kanye nomrorho wamathanga.

Umbuso ungadlala indima ngokusekela kweensetjenziswa zokulima ezifaka hlangana amatregere, amatanka wamanzi kanye nemali ezokusekela abalimi.

Abososayensi kufuze bayelelise abalimi ngomtjhiso ozako begodu abalimi baje balungiselela iintjalo zabo, lokho abalimi bayokwenza ngokuthi bathole namkha babulunge amanzi wezulu ngobunengi. Abososayensi kufuze beze neendlela zokuvikeleka komtjhiso eentjalweni kanye nebalimini.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrika ngilezi ezilandelako, yi-kei apple, marula, mobola plum kanye ne-sour plum.

Iye, zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha, esinye sesithelo leso kungaba ma-apula.

Ekadeni sikhule abogogo bethu nabomma bethu balima, ngalokho-ke abomma bayakuthanda ukulima ngombana nesikhathini sanje basalima emajarideni wabo, ukwenzela bona bangathengi koke ngombana izinto sezidura khulu ngeentolo.

Imiphakathi yemaplasini ingazuza khulu ngokuthengisa imikhiqizo yabo ngaphetjheya begodu lokho kungavula amathuba womsebenzi enarheni le, iranda leSewula Afrika lingaba namandla.

Iintjhijilo abalimi abavamise ukuqalana nazo ngebanga leenkhukhula kukobana iintjalo ziyafa begodu nefuyo ife namkha ilimale, lokho kubangela ukumotjhakala kwemali.

Umengu sithelo esivela ehlobo begodu kusithelo esisudu. Abanye bavame ukusivuna singakavuthwisisi kuhle ukwenzela bona bakwazi ukwenza ngaso i-atchaar. Umengu unamavithamini lawa alandelako, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K and Vitamin B nine, eyaziwa ngegama le-folate.

Endaweni yangekhethu sitjale iinthelo ezifaka hlangana, ama-avakhado, amaperegisi, ama-aprikosi, umengu, amanamune, ama-orentji, ama-naartjies kanye nama-peanuts.

Itamati yisithelo esiwela ngaphasi kwama-berry begodu singadliwa sihlaza besidliwe siphekiwe, singaba li-vegetable. Sinamavithamini alandelako, Vitamin C, Vitamin K, folate, ekuyi-Vitamin B nine kanye ne Vitamin A, eyaziwa nge-beta carotene.

Iye, ngiyakukhuthelela ukudla okuvunwe emasimini ngombana kukudla ekukhule ngokwemvelo, okungakahlanganiswa namakhemikhali, lokho kwenza bona kube kukudla okuphephile, ekunepilo.

Iye, zokulima ziyawuthuthukisa umnotho wenarha yekhethu ngombana siyakwazi bona sithengise, sithengisele amanye amazwe, sikereye imali. Zokulima ziyawuthuthukisa umnotho ngombana nendlala ayibi khona nawulima begodu awuyithengi yoke into esitolo.

Imizi yemaplasini imaqalanga, omunye ule nomunye le begodu banendawo enengi yefuyo neyokutjala. Indlala abanayo ngombana yoke into bayazitjalela yona. Khona bahlala kamnandi, abafani nabantu bemathrestini.

Ukudla kubiza khulu ekhethwapha nanoma kulinywa khona ngombana kufakwa imithi yokukhulisa iintjalo, ama-fertilizers begodu amazwe wangaphandle anomthelela wokukhuphulwa kokudla.

Iye, kuqakatheke khulu bona ababeregi bemaplasini bahlonyiswe ngezambatho ezivikela izulu, ukwenzela bona baphephe, bangalimali, bangaguli, lokho kutloliwe kumthethosisekela weSewula Afrika ovikela amalungelo wababeregi.

Awa, abahlali bemaplasini abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha ngombana inengi labo lisazitjela bona inarha le ngeyamabhunu, basaphila ngaphasi komthetho wamabhunu emaplasini lawo.

Umtjhiso mkhulukhulu ngenarheni yaKwaNdebele begodu nawungazitlhogomeliko iintjalo zakho zingafa. Vamise sibulunge amanzi ematankeni, ukwenzela bona nanoma bawavalile iintjalo zethu zingatlhogi amanzi.

Ngokomthetho weSewula Afrika, umuntu oberega eplasini kufanele anikelwe isikhathi esingange-awara linye lokudla, lokho kutloliwe kumthethosisekelo weSewula Afrika ovikela amalungelo wababeregi.

Iinthelo ezintathu ezirhelebha umuntu onomraro wamehlo ngilezi ezilandelako, ma-carrots, mabhatata kanye nama-aprikosi.

Umonakalo owabangelwa kudinywa kwabomma ilwazi kezokulima phambilini ube mkhulu ngombana ngabe abomma bakude ngezelimo namabhizinisi wabo. Ukugandeleleka kwabomma namhlanje kulethe imiphumela yokungakwazi ukuzijamela ungumma esikhathini sanje.

Umengu uhloma sekutjhidele bona kuphele ubusika, ukuya kuthwasahlobo.

Iintengo zemikhiqizo yabosomaplasi kufuze zilawulwe ngibo abosomaplasi ngombana kungibo abanikazi bemikhiqizo.

Uthenge imbewu yesiphila ngeengidi zamaranda ulime utjale isiphila ngesilimela, bese nakusele iimveke ezimbili ukuthi uvune, kusahlele iinkhukhula zirhurhule kwasani, iintjalo zimuke namanzi, yini ekufuze uyenze nakunjalo?

Ngimlimi osathoma ukulima, ngitjale amabele nekoroyi esimini emahegere aziinkulungwana ezilitjhumi, ngesikhathi sokuvuna akakho namunye umuntu okhe wathenga isivuno sami, sengitjho norhulumende imbala, kubangelwa yini?

Nginamasimi amakhulu wesiphila esibovu nesimhlophe hlangana nemihlobo-le le yomibili, ngisiphi esithengwa khulu?

Ipi ye-Russia ne-Ukraine yenze iintjalo eziziinthoro njengekoroyi zabiza khulu kamanye amazwe njengombana zithengwa khulu e-Ukraine, kanti iSewula Afrika yona kubhalaphi ukuthi izitjalele yona ikoroyi ngobunengi?

Sikhule sidla umratha wepuphu eyenziwe ngesiphila esibovu kodwana, muva-nje sekwande yesiphila esimhlophe eentolo, usayibona ipuphu yesiphila esibovu eentolo?

Umuntu osathoma ukubhura ngesiphila ngiziphi iinarha ungameluleka bona arhwebelane nazo?

Ngemuva kobusikobu ngihlela ukuthoma ukubhura ngepuphu yambele kodwana omunye uthi, angeze ngalunga ukuyithengisa e-Gauteng ngombana abantu bakhona abayidli kangako, uthi ngiye eLimpopo ngombana khona bayayithanda abantu ebakerega e-ZCC liqiniso leli?

Imali ikhona, iimbaseli zikhona nembhewu ikhona kodwana nakufanele ngilimi ngitjale ikoroyi ngiyithengise, kusahlela isomiso iyaridila, ngingenza njani?

Izenjiwa ziyayingenisa imali elizweneli kodwana utjho bona nesiphila esivunwa eSewula Afrika sithunyelwe kamanye amazwe singletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha?

Ngivunile isiphila namabele koke kusebujameni obukarisako nje-ke, kufanele ngithengisele iintolo ezikulu, ngiyiphi ikambiso ekufanele ngiyilandele ntanzi?

Nginenarha eyatjhiywa ngubamkhulu yeke, ngifuna ukuyisebenzisa ngitjale amalamune asezingeni eliphezulu engizowathengisela iintolo ezikulu, ngingayifumanaphi imbewu yakhona?

Ngifuna ukuthenga ngithengisa ama-apula abovu, ngiwafuna ngobunengi mhlamunye amathraga amabili qobe veke, kukuphi la alinywa khona lapho ubona ngasuthi ayathengeka khona?

Usutha kangangani nawudle isiphila?

Afumaneka lula kangangani ama-avakhado ngekhenu?

Ngathenga amakonyana amatjhumi amabili eplasini elithileko ngemali ekulu, ngazikhulisela wona, woke nakakhulako nakufuze amithe bese iinkomo zami zande awa, akamithi akazali, umraro ukuphi?

Ngikhulise iinkabi sezineminyaka emine, ngifuna ukuhlaba ngithengisa inyama kodwana abanye bathi bekufuze ngizihlabe zisese neminyaka emibili ubudala ngiyo inyama elungileko leyo, wena uthini?

Iinkomo zami zihlala elutjheni zikhamba zidla yoke into ezaleni, utjho bona nangingazihlaba ngithengise inyama yakhona ingaba yingozi ebantwini abayidlako?

Iinkomo engizifuyele ukuthengisa inyama ngizondla ngamabhala weruseleni, iinhlanga zesiphila, amatjhwaba wamantongomani nesiphila, yini enye engingazipha yona khona zizokuba nenyama esezingeni eliphezulu?

Ngihlabe ezinye iinkomo zami ngekambiso yesikhuwa inyama yakhona akhange ibe neengazi nasele ithengiswa begodu beyibuthakathaka, lezi ezinye ngizihlabe ngekambiso yesintu begodu inyama yakhona ikhamba iba nehlwili leengazi ezijamileko lapha nalaphaya, ayinambitheki nangokufana, kubangelwa yini?

Iinkunzi engizihlabela ukuthengisa inyama yazo ngizifaka emtjhinini, zife lula begodu msinya ngaphandle kokukhahlumezeka, utjho bona lokho kwenza inyama yakhona ibe nepilo?

Namhlanje kwethu kunequde, ikomo yokuhlatjwa ibuya eplasini elisezingeni eliphezulu kodwana kwethu bathi ikomo le ayihlatjwe nguSinghalela ingasi uDzwamari ngombana unenyama embi, inyama yekomo vele ukunambitheka kwayo kuya ngokuthi ihlatjwe ngubani?

Ngithengisa iinkomo zenyama, zibalwa ngamakhulukhulu, zihlala esibayeni esisodwa kodwana omunye usomaplasi uthi ngizihlukanise zihlale ngeengaba ngeengaba eembayeni ezihlukileko. Kuqakathekile lokho?

Ngineenkunzi ezinengi zamabhramani, ngifuna ukuzithengisela abafuna ukuhlabisa masokana amatjha, kukuphi lapho bangazithenga khulu khona, KwaNdebele, eMpumalanga namkha eSeshego eLimpopo?

Iinkomo zami engizifuyileko ngiyazihlaba ngithengise inyama eenlarheni kusale amathambo, ngingawathengisela abobani wona?

Silungiselela ukuhlaba ikomo, sifuna inyama ezokuba sitjhebo kodwana ikomo-le livelede, igijinyiswe imini yoke ngaphambi kokuthi ibanjwe, kukunje ayifuni ukuhlatjwa ivuke madlharuma iyeqayeqa, iyabongolela begodu ithukiwe. Ucabanga bona inyama yekomo ehlatjwe idiniwe ingathengiseka?

Iinkomo zami zenyama ngizivulela ngesimbi yethoba ekuseni ziye emadlelweni bese zibuthwe ziragwe zivalelwe esibayeni ngesimbi yesine malangantambama. Ucabanga bona zidla ngokwaneleko na?

Kulungile bona iinkomo engizifuyele inyama yazo ngiziphi ukudla ubusuku nemini na?

Ngifuye amabhonsmara nginande ngiwathengisela abafuna ukuhlabela iminyanya ngoNobayeni kodwana boke abathengi balila ngokuthi inyama yakhona izele amafutha khulu begodu ikghadza msinya, kubangelwa yini?

Ngifuye iinkomo zenyama, ngivange imihlobo ehlukileko, amabhramani, amanguni, amabhonsmara, ama-Afrikaner neenkunzi zomofu. Kulungile bona ngiqarhe imihlobo le yoke sibaya sinye namkha omunye nomunye umhlobo kufuze ubenesibaya sawo na?

Nabasathoma ukufuya bafuya, bafuya izimvu ezifanako, begodu bazenze into ebizwa ngokuthi yi-breeding.

Awa, abahlali bemaplasini abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Endaweni yangekhethu sinamabhoro, nemilambo kanye nama-jojo tank. Ngiwo asirhelebha nakunesomiso.

Abalimi kufuze bathenge ama-jojo tank, begodu babhore naphasi.

Abalimi abazuza khulu emnothweni welizweli mabhunu.

Awa, lelo akusilo iqiniso. Banengi khulu abalimi ababerega ngeenkomo eSewula Afrika.

Inyama yekomo kufuze ilengiswe, ukuze igazi lehle loke. Begodu inyama le, ingaluphali masinya, idleka kamnandi nayinjalo.

Awa, akukho engikusolako ngotjwala besintu. Buyaseleka, bumnandi.

Ezinye iimfuyo zitholakala nzima, begodu ikukhu ngiyo etholakala lula.

Ikukhu seyidurela bona iphiwa ukudla kwayo okuvikela amagulo, okudurako. Begodu nemijovo yazo zokugula iyadura. Ngikho seyidura kangaka.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima. Kwaphela, urhulumende nakangabasekela.

Ikomo neembuzi kuziinlwana ezifumaneka lula. Kodwana, kuziinlwana eziberega khulu, ziyathengiseka.

Emavikilini wemakhaya aziphathwa iinhlahla zefuyo. Ngakho-ke, abantu kufuze baye kude, kibo-Bhronghoro.

Iye, banelungelo ngombana amathuna asala lapho. Yindawo yabo yokuphahla.

Iye, abantwana babasebenzi bemaplasini bayaya eenkulisa.

Imvu inemali enengi khulu, begodu nenyama yakhona imnandi khulu. Umuntu onemvu angeze avuka atlhagile.

Amabele siyawenza abe mdoko odliwako ekuseni, begodu amabele siwenze abe butjwala besintu.

Ababeregi bemaplasini, jemdele babhadelwe ngenyanga.

Amalanga la, abomma nabo bangenile kwezokulima. Urhulumende uyabafuna, bewuyabasekela.

Isiphila ngiso esenza ipuphu, begodu ipuphu ikhamba msinya eSewula Afrika.

Ama-avocado afumaneka lula, begodu nginaso isihlahla sakhona.

Iinlwana zisela amanzi emadamini, begodu ezinye iinlwana zihlala khona emadaminapho.

Awa, amakghono wokuhlinza esilarheni akafundelwa eyunivesithi, afundelwa khona lapho esilarheni.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

Unobangela wokwetjiwa kwezimvu kukobana, imvu ithengiseka lula ngombana inyama yakhona imnandi.

Unobangela wokuthi bazitjalele isiphila kukobana ihlabathi yakhona, namkha inarha yakhona ayikhambelani nokuthi ingatjala isiphila.

Iye, amanzi abhoriweko anganela ukuthelelela amasimu amakhulu weSewula Afrika, ngombana amanzi wakhona awapheli.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu kibosomaplasi.

Ukufundela ukulima ngakuthoma e-secondary. Iye, nangingathola ithuba, ngingaya eyunivesithi, ngiyokufundela zokulima.

Awa, akakaneli amahlelo wokuthuthukisa abomma nelutjha kezokulima.

Awa, akakaneli amahlelo karhulumende, wokufundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo bezulu.

Aqakatheke khulu ngombana awudingi nokuya esikolweni.

Iinkomo neembuzi nezimvu, zingadla amabhlara wekhabitjhi, amabhlara ahlaza weenhlahla, kanye neemphila, ukuze zingaguli.

Yi-cauliflower, spinatjhi, yikhabitjhi, yi-celery, yi-broccoli.

Bangakhuthazwa ngokunikezwa ama-learnership, la zabe baberega khona, begodu bafunde ngaleso sikhathi, begodu bathole okuncanyana komrholo.

Bangathuthukiswa ngokuthi babathengele imbewu yokutjala, bakwazi ukuzithengisela nabo.

Abanye abasebenzi bemaplasini baphila ngaphasi kobujamo bokugandeleleka.

Ngewami umbono, bayasaba ukusenga udumbana ngombana uyararha.

Ifuyo engakhambelana nelokitjhi, ongabathengela yona, kungaba ziinkukhu.

Kungaba nomthelela omumbi ubujamo abasebenzi bemaplasini abahlangabezana nabo, obumbi. Ngombana abantu bangayokutoyitoya, balwele amalungelo wabo.

Endaweni yangekhethu asinabo ubulelesi bokwetjiwa kwezimvu.

Awa, leso bekusigebengu, bekeba nedi izimvu lezo.

Ekadeni abantu bebabhorela, begodu bebaberegisa namadamu.

Isikhumba sekomo nabaqeda ukusihlinza esilarheni, bayasithengisa.

Kufuze niyokubika kwa-Department of Land Reform.

Iye, kungenzeka, ubulelesi lobu sebudlange khulu.

Esilarheni, iinkomo zihlatjwa qobe ekuseni.

Awa, ngamanzi amakhaza ayihlubeki.

Siyakwazi ukuthelelela iintjalo zethu ngamanzi asemadamini, siyakwazi ukuhlanza izembatho zethu ngamanzi asemadamini, begodu abanye bayawasela amanzi asemadamini.

Ikhabe sithelo esinamanzi ali-ninety percent, begodu sisudu.

Ikhokhonadi sithelo esi-brown ngaphandle, sibe mhlophe ngaphakathi. Naso sinamanzana.

Ikiwi sithelo esihlaza kotjani, ngaphandle nangaphakathi. Begodu ngaphakathi sineentanganyana ezinzima.

Ilamule sithelo esisarulana ngaphandle nangaphakathi, begodu siyababa.